Ke ile kao romella molaetsa o fihlileng ho wena ka phoso. Molaetsa oo o no sa leba ho wena, o no o lebile motswalleng e mong wa ka. Ke kopa o ntshwarele, o utlwisise hore taba tse neng di hlakile molaetseng oo ne di sa leba ho wena, ne di lebile mothong e mong o sele.

Ke rata dipina tsa monyanyako tse buang ka maele, ka tsa bophelo, tse ahang. Tse reng ha o di bina utlwe ebile di a thabisa.

Hore ba ele hloko ha ba founa hore mehala eo ba letsetsang ho yona le dinomoro, ke tsa batho bao ba hlileng ba batlang ho ba letsetsa, ba bua le bona, hore ebe ba bakile ha ba sa hlotse ba letsetsa mona. Ke ba lokolla ka mora hora, ha se ke bona hore ba bile le kutlwisiso ka se phoso e ba e se entseng.

Mehala ya thekeng e bebofaditse maphelo a rona matsatsing a na. Ne re fumana melaetsa ka mora dikgwedi, ka mora dibeke, e ne e nka nako pele e fihla ho rona, nako e ngwe lebaka leo le molaetsa o batlelang ona o fumane se le fitile. Matsatsing ana technology e thusitse ka tsela e makatsang ngwana ka.

Hore ba utlwisise hore dinaheng tse ding tse kantle ba rata ebile ba thabela ho tseba ka tsa bophelo ba rona ka mona ka mahaeng. Ke tsela e ntle hore le rona naha ya rona e hlahelle, ho tsejwe ka nalane ya rona le ka tsa bophelo ba rona mona hae.

Dipampiri ha di sa rekiswa mabenkeleng, matsatsing ana ho ba hle re fumana internet le television-eng. Ke bobebe bo boholo ho ba dipampiri mabenkeleng ha di sa rekiswa jwalo ka pele.

Jwalo ka ha re ya di-award-eng, motswalle, re tlo tlameha re batle sepalangwang se tla re isa se be se re kgutlise hore re tsebe ho fihla hae re bolokehile, re be tjhatsi. Re tlameha re apara meaparo eo e lo apara moo, color ke mmala o mosweu ka borukgo ba colour e khaki. Re tlameha re fihle moo re le batle, re bonahala motswalle.

Difilimi tse etswang hae mona, ke difilimi tsa ntwa, difilimi tse buang ka bophelo ba ntho tse etsahetseng, difilimi tse rutang le difilimi tsa marato. Difilimi tse ntshosang tse ke sa di rateng ke difilimi tsa ntwa.

Ke rata ho beha hora tse pedi ho shebella ditaba. Ke rata ditaba tsa bolipi, ditaba tse etsahalang motseng wa heso. Ke rata ho shebella ditaba ka letsatsi la Labohlano. Ke shebella ditaba ka mohala wa thekeng.

Nkgono bophelo bo bonolo haholo ka ho sebedisa mohala wa thekeng, hobane hohle moo o yang, o ya le yona le motho a o batla, o fumana o le sebakeng seo o leng ho sona, o se hae jwalo ka mohala wa ka tlung.

Ke tima phone ya ka. Ke nka metsotsonyana e mmedi, ha ke qeta ke ya e light-a hore marangrang a tsebe ho kgutla.

Metswalle, nka thaba haholo ho ipona ke hlaha thebelesheneng. Ke ikutlwe motlotlo ka talente eo ntate Modimo a mphe ileng yona, ho ba mmino ke talente ya ka. Ke ikotla sefuba ka mmino ho ba ke ntho e ke e etsang ka bokgabane.

Metswalle ha wa loka ho fafatsa maka ka lebitso la motho. Matsatsing ana ha o fafatsa maka ka lebitso la motho, motho eo o ya o qosa ebe o patale la diketekete kapa di-million-e, ha e ya loka hohang ntho ya ho fafatsa maka ka ntho eo o senang bonnete ba yona, o senya motho lebitso.

Ho bala dipampiri ho molemo haholo ho ba o tlo tseba ka ditaba tse etsahalang metseng ya kantle le dinaheng tse kantle. Haholoholo batho ba senang menyetla wa ho reka mehala ya thekeng, kafo bona ba sa kgoneng ho kena internet hore ba tsebe ka tsa maphelo a etsahalang tsatsi le letsatsi maphelong a rona.